Ndaziva ndibhidekile. NjengomXhosa isiko lethu yeyona nto esizingca ngayo kwaye yeyona nto ingafane ithethwe esidlangalaleni. Ndaziva ndiphoxekile ngoba babonisa ilizwe isiko lethu.

Ibinzana elithi Rainbow Nation lithetha intsingiselo enkulu kumntu ngamnye waseMzantsi Afrika kwaye komnye lithetha ubunye phakathi kweendlela ezahlukileyo zobomi, izithethe, iintlanga neelwimi ezikhoyo kweli lizwe.

Into endizawuyenza kukuqinisekisa ukuba ndikhangela umsebenzi omncinci onothi uncedise okanye ukhawulelane nabazali bam ekuthengeni iimpahla.

Mna ndidibanise ngokuthi ndifake iintsimbi zohlobisa zasentloko xa ndithe ndanxiba ilokhwe yam ngaloo mini.

Amakrwala ahlala enxiba isuti okanye ijazi kunye nehempe emhlophe okanye enombala onothando, oluhlaza okwesibhakabhaka. Anxiba nethayi okanye ibhowu thayi ephucula ukubonakalisa isidima, ibhanti nezihlangu ezicocekileyo.

Bangayibhala ngokuthi bacacise iindlela ngeendlela okanye iingingqi ngeengingqi ezibiza ngawo igama.

Umahluko phakathi kwenkolo yobuKhrestu nenkolo yamaXhosa yakwaXhosa, inkolo yobuKhrestu kukhonzwa uYesu Khrestu waseNazaretha owasifelayo. Inkolo yamaXhosa kuyanqulwa, kunqulwa kwabaphantsi abangasekhoyo ababephila nathi but abasekho ngoku.

Ndiziva ndidiniwe ndingelikaqali uhambo lwam kodwa ke kufuneka ndihambile. Into endizawuyenza kuvuka kwakusasa ndihambe ukwenzela ukuba ndizobuya kusengexesha.

Ukulobola kubalulekile ngokuba kuyabonakalisa intlonipho kwaye kukuthi enkosi kusapho olukhulise intombi. Uthi enkosi ngokundikhulisela intombi, enkosi ngondiboleka intombi yenu ukuba iyohlala nam ubomi bakhe bonke. Kwaye ibalulekile emyenini kuba uziva engumntu onegugu ngokuba elobole.

Ndingamcebisa ngokuba aqale athenge iinkukhu ngokuba iinkukhu zezona zizomzalela amaqanda. Futhi izityalo amakazityale, ndingamcebisa ukuba aqale ngemifuno, ikhaphetshu, izipinatshi, izinto eziya egazini.

Into eyandothusayo emtshatweni endandiye kuwo kukuba abantu basele kungekagqitywa utshatiswa. Kuthi ngoku kutshatiswayo babe bethetha nabo ngapha kuba bephantsi kweempembelelo zotywala.

Singalondolozwa ngokuba sithethwe, abantwana bafundiswe ngesiXhosa kwaye zibe khona izinto ezenziwa ngesiXhosa nalapha kwiimfonomfono zethu.

Bangancedisa ngokuba badibane batsho uba bafuna uncediswa phi ukuze abantu bayazi ukuba badinga ntoni.

Bangaqala ngokuthi baziphathe kakuhle ngokuba abantwana babo bajonge kubo. Indlela abaziphatha ngayo yile abantwana babo bazoziphatha ngayo.

Umzali angaqinisekisa ukuba umntwana xa elapha endlini uthetha isiXhosa sakowabo ze xa esesikolweni ke ngoku, athethe isiNgesi.

Oomakhulu bayaqinisekisa ukuba kubalulekile ukuziphatha, kubalulekile uhlonipha umntu umncinci omdala. Intlonipho yeyona nto bayifundisiweyo ngoomakhulu wabo.